Ukungqongophala kwamanzi kunegalelo elikhulu ekutshoneni kwamafama. Umzekelo amanzi asetyenziswa ekunkcenkcesheleni zonke izityalo, imifuno neziqhamo khona ukuze zikhule zichume, ngokunjalo nakwimfuyo. Amanzi abalulekile kakhulu ngoba ngaphandle kwawo izityalo kwakunye nemfuyo azikwazi ukuchuma nokhula zibe sempilweni elikwiqondo elisemgangathweni wokuba zithengiselwe abantu. Ukunqongophala kwamanzi kuyingozi kakhulu ngoba ngamanye amaxesha isimo siba sibi kakhulu zife izityalo kunye nemfuyo.

Iingenelo zokuba ngumfuyi weenyosi zinintsi, ubusi eyokuqala. Ubusi yinto esemgangathweni kakhulu engathengiselwa inzuzo iphinde ibandakanya izinto zobuqu kunye nokusingqongileyo. Okwesibini iinyosi ziprodyusa umungu omninzi, loo nto ibangela igalelo kuzinzo lwendalo ngakumbi efama. Umungu ungasetyenziswa ukwenza amakhandlela, izithambiso nenye imisebenzi yezandla. Ubusi inceda kuchume nee-ecosystems kuba iba nenkxaso enkulu kwizityalo kunye nemfuyo.

Ukufaka izivuno kwi-inshorensi sisixhobo lolawulo lwengozi esibonelela amafama kukhuseleko lwemali kwilahleko enokubakho kwizityalo. Ukufaka izivuno zakho kwi-inshorensi kubaluleke kakhulu ngoba ukufaka kwakho izivuno zakho kwi-inshorensi, ikhusela wena fama kwilahleko yemali ngenxa yentlekele yemvelo okanye yendalo kunye nokuhla kwengeniso.

Njengomongameli ovule ingxowa yemali yesibonelelo sokunceda abantu abafuna ukulima okanye ufuya, imiqathango endinoyibekela abo bafanele ukufumana esi sibonelelo ngabantu abaneminyaka ngamashumi amathathu anesihlanu ukwehla ngoba ndixabise ulutsha. Okwesibini umntu abe nesicwangciso seshishini. Okwesithathu umntu makabe nabo ubungqina lwequmrhu olubhaliswe emthethweni. Okwesine umntu makabe kanti ume kakuhle ngerhafu, i-tax yakhe, nasematyaleni. Okwesihlanu le ndawo uzolimela kuyo kunyanzelekile ibe lapho eMzantsi Afrika, nomhlaba uzobe ulimele kuwo kumele uba angabikho phantsi kwe-hectare enye.

Ukuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyezo kusenokwenzeka ichaphazele imveliso yezilimo kakubi. Le nto yenziwa kuncipha kwetyalomali emhlabeni kwiziseko nezixhobo ngenxa yokuba amafama esoyika ukuthathelwa umhlaba wabo ngaphandle kwembuyezo efanelekileyo. Ukuhanjiswa komhlaba kwakhona izophazamisa indlela zolima ezisekiweyo iphinde ichaphazele izivuno kakubi. Ulima lunegalelo elikhulu kwiqoqosho laseMzantsi Afrika. Ukuphazamiseka kwemveliso izoba neziphumo ezimbi ezinamandla.

Indlela endinokulungisa ngawo umhlaba ukuze uchume. Ukucoca umhlaba ususe zonke izityalo ezikhoyo namatye kunye nenkunkuma, ulime ke ngoku. Le nto ibandakanya ukukhulula nokuguqula umhlaba ukuze kohlukane amacandelo adibeneyo aphuculwe ngumoya ongenayo. Udibanise isinongo sendalo njengomgquba, loo nto ibaluleke kakhulu ukuze uphucule ukuchuma komhlaba nolwakhiwo. Ulinganise iintsimi ukuze uqiniseke ngokuhanjiswa kwamanzi kunye nokuchitheka kwawo. Uvunguze umhlaba ukuze abe mhle, ususe ukhula ngoba ibalulekile loo nto phambi koba utyale. Ukhula luphikisana nezityalo ngenxa yezondlo namanzi. Uvavanye umhlaba uqinisekise ngamanqanaba ezondlo nelungelwaniso lwe-pH.

Ezona zinto ezinzima malunga nokufuya iigusha zizilwanyana zasendle kunye nezinja ezibeka isoyikiso esikhulu kumhlambi weegusha. Lulawulo lwezifo, iigusha zibuthakathaka kwizifo ezahlukahlukeneyo njengentshabalalisi nobola kwempuphu. Ukuqambuka kwezifo kuzoba khona ulahleko kwimveliso. Ukuba iigusha zitye kakhulu ingca, loo nto iza konakalisa umhlaba. Ukuba awekho amadlelo loo nto izonqanda ukugula kwemfuyo nemveliso. Iziseko ezingasebenzi kakuhle njengecingo nemithombo zingaphazamisa ulawulo lweegusha kwenzeke uba zilimale okanye zilahleke.

Isibonelelo senkxasomali kaRhulumente sidlala indima enkulu kakhulu ekuvuleni nokulondoloza amathuba omsebenzi kwicandelo lezolimo ngokuxhasa imiba eyohlukeneyo kubandakanya iziseko zophuhliso. Isibonelelo senkxasomali singasetyenziswa ukuphuhlisa iziseko ezibalulekileyo njengenkqubo zokunkcenkceshela, iindlela nezakhiwo zokugcina. Isibonelelo senkxasomali yamaziko ophando ivumela uphuhliso kwinkqubo ezintsha. Isibonelelo senkxasomali sinceda amafama ngeendleko zezinto ezisetyenziswayo njengembewu nezichumiso, loo nto izokwenzela lula ukuqala nokwandisa amashishini wabo kuvele amathuba omsebenzi.

Abantu basezilalini bangaliphucula kakhulu uqoqosho eluntwini ngolimo kumhlaba ongasebenzanga ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokulima njengolima iindidi zezityalo nokhulisa imfuyo. Loo nto ingakwenzela umthombo oxabisekileyo wenzuzo. Uveliswa kwexabiso elongeziweyo, uguqula iimveliso zolimo ezikrwada ibe kukutya okulungisiweyo. Ukwandisa kwemisebenzi engekho kwezolimo ngokwenziwa kwemveliso ezincinci ngokusebenzisa iimveliso zolimo. Ukuxhasa iziseko zophuhliso nezakhono kuphucula ufikelela kwamanzi wonkcenkceshela, izakhiwo zogcino nokuthutha, nemarike ibalulekile kwimpumelelo yolima.

Ukuba nendawo elungileyo yogcina izityalo ezivuniweyo kubaluleke kakhulu ukuze zigcineke emgangathweni ukuthintela ilahleko nokwandisa ixabiso yesivuno. Ngaphandle kogcinwa ngokufanelekileyo izityalo zingalahleka ngenxa yezinto ezifana neempuku, izinambuzane, umonakalo wobumanzi nokungaphathwa kakuhle. Izakhiwo zogcina ezilawulwa kakuhle zivumela ukuba izivuno zifumaneke lula ukwenzela amafama aqaphele imveliso yabo. Ngokulondoloza umgangatho nobungakanani besivuno, amafama angathengisa izityalo zabo ngexabiso eliphezulu ukuze babe nenzuzo enintsi. Izakhiwo ezifanelekileyo, ezikhethekileyo, ziyanceda ekulawuleni ubushushu, ukufuma, umoya nezitshabalalisi.